Ngicabanga bona kufanele abe khona umuzi nomuzi. Lokho kuzokurhelebha khulu, ngoba kuyenzeka ukuthi ngemzina kuthome umlilo omkhulu, kutjhe. Abantu laba bezesizo laba abarhelebhako laba, iincimamlilo zithathe isikhathi ngaphambi kobana zifike. Manje ukuba nama-pipe wokucima umlilo umuzi nomuzi kuzokurhelebha, ngombana kuzakuthi umlilo nawusasuka, usathoma, bakghone ukuthi bawucime ungakenzi umonakalo omkhulu.

Bona bayakghona ukubona, ngombana yinto abayifundeleko lena, bayakghona ukuthi bahlole kuhle babone ukuthi yini isisusa somlilo.

Idengele ngicabanga bona yinto erhelebha khulu nasifika ekucimeni umlilo

Into engenziwa ukuthi zaziwe nakibo-Europe, kukuthi abantu bazifake eenkundleni zokuthintana. Kulana, kulana abazozazi khona nakibo-Europe.

Sisiza ekulapheni umgomani.

Kukuthi babakhuthaze, babakhumbuze njalo ngokuqakatheka kokuthi baphele bazihlolisela ipilo yabo.

Umbona ngokuba nesirhawu, nangokuthi angapheli ihliziyo nakarhelebha abantu abakhubazekile. Ngombana umuntu ongakakufundeli lokho angekhe abe naso isirhawu. uzokuphela nehliziyo, akhohlwe ukuthi umuntu lo amrhelebhako mumuntu okhubazekileko.

Ngingamkhalima ngokuthi ngimtjele bona into ayenzako ayikho yihle, begodu kubuye ngimtjele nemiphumela yento le ayenzako embi, yokuthi nabangamthola abantu bakwa-Eskom, bazomkhphisa imali enengi, bamhlawulise ngesenzo sakhe lesi esimbi.

Ngingameluleka ngokuthi ngimtjele bona ayisi yihle, begodu ayikho rerhe into ayenzako lena. Uzozibangela, uzozibangela umraro omkhulu ngombana uzokubuyela agule. Nasele agula la, ngemtholapilo angeke bafuna ukumrhelebha, ngoba kuzobe kuyizinto zangamabomu azenzile yena, zokuthi alise umtjhoga amalanga amanengi.

Mina ngathatha isikhathi esincani, ngombana kwenzeka ukuthi kube khona umuntu ngendlina emubambako i-COVID-19. Kwaba kukuthi-ke, sengiyakubona ukuthi ikhona rerhe.

Ukugula kwentumbantonga, i-HIV, nokugula kwe-tuberculosis, i-TB.

Akusibo boke abanabezimu, abanye la bathwalwa lidumo. Umraro kukuthi thina abantu abatjha bamalanga la, sithanda izinto khulu, asifuni ukudlulwa. Omunye ubona umnganakhe sele athwasile, kanti yena umnganakhe loyo unabezimu, naye bese sekakufune lokho.

Ukukhohlela ungaqedi, nokukhohlela igazi, nokuba buhlungu kwesifuba, nokuhlala uzizwa uphelelwa mamandla nokwehla emzimbeni.

Ngibona ngathi imitjhoga yesintu ngiyo erhelebha khulu. Imitjhoga yesikhuwa yamalanga la, inezinto ezinengi khulu. Wawuthatha kancani la bathi angeke ukurhelebhe, wawuthatha khulu nakhona sekuba neenkulumo zokuthi ungasuke ukulimaze, kusasa ukubangele iinkinga nofana umraro yamaphaphu. Wesintu wona awuhluphi.

Izinto ezinjengalezi, mina ngicabanga ukuthi ziyangokuthi umuntu ukholelwa kuphi. Omunye mhlambe akakholelwa ezintweni zomkhokha. Njengoba angakholelwa naye, angekhe awuthole umkhokha. Nangabe ukholelwa ezintweni lezo zokuthi ungathola umkhokha loyo, uzowuthola. Okutjho ukuthi-ke sekumele umuntu akhambe ayokuhlanzwa ngokwesintu.

Into esele ngiyibonile nengiyiqaphele khulu ngabantu bembaji, kukuthi abanandaba nokugula, nofana abanandaba nokuthi kwenzakalani ngesimo sabo sezepilo.

Mina ngithi esikhathini sanje, izinto sezitjhentjhe khulu futhi iinkhandelambeleko aziphikisani nekolo yesintu. Ngitjho ngoba umuntu wenza into ayibona irerhe kuye. Mhlambe omunye akamfuni umntwana, mele aye ngetlinigapha, bamenzele into le ebizwa ngokuthi yi-prevention, i-family planning.

Awa, akekho umuntu engimaziko okhe wagula khulu wapholiswa ziinhlahla zesintu kwaphela.

Ngicabanga bona ngemitholapilo engedorobheni bangayenza indlela zokuthi banande bavakatjha ngale ngemaplasini, bazokukghona ukurhelebha bona abantu laba abakhubazekile abahlala emaplasini.

Awa, alifani isizo lama-ambulance elifunyanwa bahlali basemaplasini nebasemadorobheni. Emadorobheni izinto ezinengi ziseduze, ngitjho njengesibhedlela. Manje lokho kuba lula ukuthi emadorobheni bathole isizo. Bese abantu bemaplasini, emaplasini iindlela zakhona azikhambeki, kuphinde kube kude nyana. Ngikho bangalifumani msinyana isizo.

Ngibona kungcono bona iinkampani abasebenza kizo lezi, mele zibabhadale imirholo ephezulu, ngoba basebenza imisebenzi eyingozi khulu.